La ntlha ke le mo sefofaneng ke ne ke itumetse, ebile ke tshogile ka nako e le nngwe. Ke ne ke tsamaya le ba lelapa la gaetsho, re ne re tlile go etela rremogolo le mmemogolo kwa Cape Town.

Nka rata go pagama sefofane, ka ntlha ya gore ke kgatlhegela go bona mafelo a a sa tshwaneng. Le go ikutlwa jaaka ke tsamaile kgakala ka lobaka lo lo khutshwane. Ke nagana gore e ka nna maitemogelo a kgatlhang thata bogolo jang fa e le leeto la ntlha.

Go itukisetsa le letsatsi la go fofa o netefatsa gore passport ya gago, santse e le valid. O dira kopo ya visa ya Nigeria mo officing ya bo kopano, o reka ticket-e ya sefofane, o paka dilo tse di letleletsweng fela. Letsatsi la go fofa kwa airport, fa o fitlha ko airport o tshwanetse go dira tse, o bontsha passport, visa ya Nigeria le ticket. O fa luggage e kgolo gore e ya kwa go fitlhela mo sefofaneng, o newa body pass se se bontsha setulo sa gago mo sefofaneng.

Tiriso ya dibese mo toropong ke sengwe se se nang le melemo le mathata a teng. Se ke se ratang ke gore dibese di thusa batho ba le bantsi ka nako e le nngwe, mme seo se fokotsa wa dikoloi tse dintsi mo tseleng. Ke mokgwa o o batlang o le kwa tlase ka ditshenyegelo, fa o bapisa le go palama tekesi kgotsa go tshwarela koloi ya gago. Di thusa le batho ba ba senang dikgomo tsa dipalangwa, go fitlha kwa mafelong a mo bayang teng. Se ke sa se rateng ke gore dibese tse dingwe di palelwa ke go tshwara nako, go tsenya batho mo mathateng a godile diega. Ka dinako tse dingwe di tlala thata, mme seo se dira gore motho a seke a ikutlwa a phuthulogile.

Go ka nna thata go bona mafelo a e rekisang kgotsa a e tlatsang karata eno. Fa o ka latlhegelwa ke karata go ka tsaya nako gore o e tsoseletse, kgotsa o e bone gape, mme madi a leng mo go yone a ka nyelela. Ditlamorago tsa fa system e sa bereke, ka dinako tse dingwe di kago tsa go bala dikarata, di ka se bereke sentle mme o ka se kgone go tsena mo beseng. Batho ba bangwe ba ka bona bothata jwa gore o tshwanetse go reka karata pele, mme o bo o tsenya madi, fa pele o ne o lefa ka madi fela.

Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese go tlhoka dilo di le mmalwa tse di kopanyang bokgoni. Maitlhomo a tiriso le botho, se se dirang gore motho a nne mokgweetsi o o siameng wa bese, sa ntlha ke gore o nne le bokgoni jwa go kgweetsa polokeseg. Go itse melao ya tsela, go tlhokomela ba ba tsamayang ka dinao, le dikoloi tse dingwe, go fitlha ka nako, go tlhokomela gore batho ba fitlha kwa tirong kgotsa sekolong ka nako. Mekgwa ya botho, gonna pelotelele, go dumedisa le go dirisana le bapalami ka mokgwa o montle.

Dikotsi tse di ka diragalang fa go na le strike e sa dibese. Sa ntlha ke gore go ka nna le mathata a go fitlha kwa tirong, batho ba le bantsi ba ikaega ka dibese. Jalo fa di sa bereke ba ka boa ba na le mathata a go fitlha kwa tirong, go latlhegelwa ke madi batho bangwe ba ka latlhegelwa ke mebereko, kgotsa madi a tiro ka gonne ba sa kgone go fitlha ka nako. Go imelwa ke ditshenyegelo fa dibese di sa bereke batho ba ba tshwanetseng go batla ditsela tse dingwe, tse di ka jang madi a mantsi.